Ngicabanga ukuthi ngokushintsha noma ngokuthuthuka kwesimo sezokulima, nokungenelela kwethekhnoloji ey'mpilweni zabantu, kungakuhle ukuba beke bezame ukutshala ngendlela entsha nokusebenzisa izitshalo ezintsha ey'zobhekana nesimo sezulu. Okungeke kuphazamiseke ngenxa yokuguguleka komhlaba noma ngenxa yesomiso. Engicabanga ukuthi lokho kungasiza ekutheni kungabi ukuthi baluza iy'mali zabo noma baluza imbewu yabo, koda bazokhona ukusizakala ekutheni imbewu yabo ihlale noma ngabe isimo sezulu singavumi, koda ngenxa yokuthi leyo mbhemu izobe idalelwe ekutheni ibhekane naleso simo leso. Ngicabanga ukuthi kungamele beshintshe bethi ukuyeka indabuko kancane ngenxa yesimo sezulu esibhekene naso kulesi sikhathi samanje.

Izimboni noma Imikhakha yezolimo ehlukene, ibhekana ngokuhluka uma kuza kwezokuvuna ngesandla. Kunezindlela ezingcono kakhulu zokuthuthukisa lesi senzo ezingavezwa. Ubuchwepheshe njengamathuluzi aphathwa ngesandla nemishini, bungayithuthukisa kanjani inqubo yokuvuna.

Ukhule ubukela ubaba wakho esebenza emhlabeni okungewona, owakhe, watshala, wavuna, koda inzunzo yayihlala ingeyomunye umuntu. Manje ngokubuyiswa komhlaba, ekugcineni usunesiqephu somhlaba ongasibiza ngesakho, kodwa awunazo izinto zokusebenza, awunamali yembewu, futhi awunakho ukusekela. Ungawenza kanjani lo mhlaba ukhiqize? Uzizwa sengathi unikezwe ithuba kodwa ngaphandle kwamathuluzi afanele. Khuluma ngobuqotho ngokuthi lowo mshikashika unjani kuwena.

Sazise ngezinye izinselela abalimi ababhekana nazo uma belungisa umhlabathi abazowutshala, ikakhulukazi mayelana nempilo yomhlabathi nokusimama . Cabangela izici ezifana nokuguguleka kwenhlabathi, ukuncipha kwezakhi zomzimba, nokushintsha kwesimo sezulu. Imaphi amanye amasu okunciphisa izifo ezithwalwa umhlabathi?

Ukuhamba kwami ngey'nyawo ehlane ngicabanga ukuthi izimo ziyafika izimo ey'njengalezo, koda-ke ke kunesisho esithi, ithi ingahamba idle udaka. Leso saga sisuke sisho khona ukuthi, uzohamba ubhekane nobunzima, kulobo bunzima osuke ubhekane nabo kumele uthathe isimo sakhona njengoba sinjalo. Ukhumbule ukuthi usuke uwedwa ehlane. Ngingedwa ehlane ngilambile, ngidinga ukudla, ngiyay'bona iy'thelo. Iy'thelo zemvelo ziyimpilo, iy'thelo zemvelo ziletha izakhamzimba kumuntu. Engicabanga ukuthi kuyobe kuyinto enhle kakhulu ukuthi ngidle zona, nokuyongibuyisa amandla ukuthi ngiqhubeke ngikwazi ukuhamba, ngize ukuba ngifika lapho ebengifuna ukufinyelela khona, ngoba ngiyobe ngethemba nomhlabathi eyiziyobe ziqhamuka kuwo lezo thelo. Engicabanga ukuthi okwemvelo kuyohleze kuphilisa.

Inzunzo engicabanga ukuthi uzoyithola, uzothola inzunzo ngoba ukotapeya abantu bayawudinga kakhulu. Engicabanga ukuthi kulezi iy'thelo mhlampe abenazo, uzokhona ukuthi awudayise kakhulu iy'tshalo zakhe nomkhiqizo wakhe, ngoba abantu bayawudinga kakhulu and isikhathi sawo, eish.